Tlhola tekanyetsokabo ya gago, ditlhoko tsa ga go le tse o di ratang. Batlisisa di modele tse di farologaneng dilo ditshwana le di camera polokego le botshelo jwa beteri. Bala ditshitshinyo, tlhola ditekanyetso mme o bapise ditlhwatlhwa. Etela lebenkele go leka founu kgotsa mogala mme o botse ka di netefatso le kemonokeng ya morago ga thekiso.

Dipolatefomo tsa go elela di fetotswe boitlosa bodutu. Di neelana ka diteng tsa lefatshe lotlhe le go oketsa phitlhelelo ko mafatsheng a sele. Diphetogo tse di akaretsa kgaisano e oketsegileng, ditirelo tsa legae di lebane le kgaisano gotswa mo dipolatefomong tsa lefatshe ka bophara.

Go thibelela bana go ka lebelela di-channel tse e leng gore ga ba tshwanela go bogela o ka berekisa pin e itsiweng ke wena kana ba bangwe mo lapeng ba eleng gore ba ba golwane.

Tirelo ya mafaratlhatlha ya G five e ka dira botshelo bonolo tota, ka gonne gole gontsi re berekisa megala ya rona ya seatla go dira ditiro tse di farologaneng.

Go tsenya tiriso ya Wi-Fi ya mahala le go ka tsenya di course kona di thuto tse di farologaneng mo mafaratlhatlheng kgotsa yone internet, go ka dira gore re fitlhelele di thuto tse di farologaneng ebile di ka fokotsa le maduo kgotsa go patela tsone thuto.

Di polatefomo tsa go romela tshedimosetso le tsa ditlhaeletsano difetotse matshelo a batho thata mme di sa fetola bontle ka gonne batho ba le bantsi ga ba sa tswela kwa ntle go dira ditiro tse di farologaneng, batho ga ba sa buisana, batho ba phela ba shebile di founo tsa bona kana bale mo mafaratlhatlheng kgotsa yone internet.

Thekenoloji e dirile gore gonne bonolo thata goka fitlhella tshedimosetso gaufi le kgakala.

Gantsi ke lebelela di-series ka matsatsi a boikhutso le ka mafelo a beke, ga jaana ke lebelela Adulting.

Didiriswa tse di botlhale di tla tswelela pele go tokafatsa matshelo a rona, ka go oketsa itiriso go tokafatsa kgolagano le go tokafatsa go elatlhoko tsa botsogo.

Dipolatofomo tsa go elela di neelana ka di library tse di kgolo, di fetotse kafa re dirisang mmino ka teng bataki ba bona a madi ka melatswana eseng fela ka go rekisa di-album-o. Di thusitse go fitlhelela lefatshe ka bophara mme dikgwetlho ke gore dituelo tsa dithoto le pusetso e e siameng di santse e le matshwenyego.

Ga jaana ditlhatlhwa tsa satellite di setse di ya kwa godimo kgwedi le kgwedi, mme ga di akaretse diteišene tse eleng gore ra di rata ka bontsi. Ke akanya gore nna nka di tlogela ke be ke tsena mo mafaratlhatlheng ke streamer ka inthanete.

Lebaka le le dirang gore motho a se utlwe mogala fa olela, ke go isa modumo wa founu kwa tlase mme se se ka fokotsang bothata jo ke go dirisa di wearables kana tsona di smart watch. Se setla dira gore o utlwe mogala wa gago ga o lela gongwe le gongwe ko oleng teng.

Go tla ka thekenoloji entšha go akanya ka ditiriso tse dintšha tse di ka dirang batho gore ba tswe mo matlong a bone, ba tlogele di inthanete tsa bone gotla go bogela baesekopo.

Nna gakena bothata le diprogerama tse di boeletswang bosigo le motshegare, mme ke na bothata fela fa progerama ele nngwe e boeletswa kgapetsa le kgapetsa, mme mo thekenolojing ya gompieno o kgona goka rekota progerama e o e ratang gore o e lebelele ka nako e o ebatlang.

Dikgang tse e leng gore ditlhomile kwa pele mo Aforika Borwa ke tshotlakako ya basadi le bana. Re tla lebelela kgang e ya ngwana, o ne a betelelwa dikgwedi tse di fetileng. Bosenyi le bone ke kgang e leng goreng motsatsing a ke yone e e ithlomileng kwa pele, dipolaano tse di itlhomileng kwa pele le pula e e leng gore ga ese, e senya ditsela e senya le matlo a batho.